Kankere ke lefu le hlahang ha di-cell-e tsa mmele di qala ho hola ka tsela e sa laholeheng, le ho senya di-cell-e tse phetseng hantle. E ka ama karolo efe kapa efe ya mmele mme, e na le mefuta e fapaneng ho ya ka sebaka le mefuta wa di-cell.

Pono ya mmuso e tshwantshisa bothata bo boima ba ho hlokomela bophelo bo botle. Le ho netefatsa hore ho na le tlhokomelo e lekaneng bakeng sa batho ba banyenyane. Ha re sheba taba ena ka botlalo ho na le dikarolo tse pedi tse kgolo tsa ho ho e hlahloba. E le ngwe matla a tsamaiso ya dipetlele le ho fokotseha ha ditharollo tse ikgethang bakeng sa bana.

Ha motho a batla ho bula sekolosa ho bolotsa, o tlameha ho latela melao le melawana e beilweng ke botho e laolang ditaba tsa lebollo. Lefapha la Bophelo bo botle le baetapele ba setjhaba. Sena se tla thusa ho netefatsa hore lebollo le etswa ka mokgwa o bolokehileng, o hlomphang setho, mme o thibela dikotsi tse ka hlahang ho bashanyana ba bolotsa.

Batsofe ba bangata ba tobana le mathata a ditjhelete hobane ba se ba sa sebetse kapa ba fumana tjhelete e nyane ho feta ditlhoko tsa bona tsa tsatsi letsatsi. Ho na le mokgwa kapa mekgwa e mengata eo re ka thusang ka yona ho ba nolofatsa bophelo, haholo ka ho ba tshehetsa ka ditjhelete kapa ho lefela ditlhoko tsa bona tsa mantlha. Mekgwa ena e kenyelletsa ho ba patalla motlakase le metsi, ho ba patalla tekesi kapa dipalangwang. Ho ba rekela dijo le dintho tsa ntlo. Tse ding tsa tsona di teng, hape di ngata.

Ke nnete hore ho na le maikutlo a hore bashemane ha bana taba ha ba emisitse banyana, empa taba ena e tibile ebile e hloka tharollo e matla. E ka thusang ho etsa bonnete ba hore le bona ba nka boikarabelo. Ho na le mekgwa e mengata e ka sebediswang ho thusa bashemane hore ba nke boikarabelo ha ba emisitse banana. Mekgwa e ka thusang ho etsa hore bashemane le bona ba nke boikarabelo ke ho ba ruta ka boikarabelo ho tloha bonyaneng ho phahamisa bohlokwa ba botswadi ho bashemane. Ho etsa hore bashemane ba tsebe ditlamorao tsa ho se nke boikarabelo. Ho kenya banna ba baholo, ho fa bashemane mehlala e metle.